Mntase ndiyavuya into yobana ufikele kwinqanaba lokuba ude uyakwazi ngoku ukuzithengela ikhaya lakho, kodwa ke nazi izinto ezimbalwa endifuna uzicinge. ndiyakwazi uba ungumntu othanda indawo ethulekileyo, so mhlawumbi kungabaluleka into yokubana ucinga into yoba le ndawo olifumene kuyo ikhaya lakho ithulekile na kwaye awuzuqhuba ixesha elide na xa ubheka emsebenzini. Yaye zikhona na indawo ezikufutshane ezinokwenza indawo ezingqonge eli khaya lakho zibe nophuhliso. Nto leyo ithetha into yobana indlu yakho ngokuya ixesha lihamba ungakwazi nokuyithengisa xa unokufuna ukuyithengisa ngexabiso elikhulu kunelo ulithengise ngalo yaye abantwana bazoba kufutshane na nezikolo. Ikude kangakanani kune zibhedlela nesiseko samapolisa, njalo njalo.

Ukuba ungumntu odla ngokuyisebenzisa kakuhle mali ibe kanti nyhani nyhani ebevelelwe yingxaki ebalulekileyo, ndinako ukumncedisa ingakumbi into yokubana uyazama ukulibhatala ityala. Mhlawumbi ndisenokumbhatalela okanye ndimbhatalise inzala, njalo njalo. Kodwa ke ukuba akangomntu ohleli engumntu onengxaki yokusebenzisa imali, ukumncedisa loo nto inokumenza angafundi ukuphatha kakuhle mali. Kodwa ukuba ngumntu osoloko eyiphatha kakuhle mali, kodwa ke nyhani kuye kwenzeke uba unengxaki ndingamncedisa.

Kona ukuba netyala akumnandanga kodwa ke ukuze ndikwazi ukufumana inkululeko yokuba ndikwazi ukufumana imfundo ephakamileyo andiziva kakubi kakhulu ngesi sigqibo. Ewe kona uba imeko beza hlukile mhlawumbi ndisuka kwintsapho ezawukwazi ukundibhatalela bekuya kuba ngcono kakhulu. Kodwa ke ndinombulelo ngelungiselelo elifana neli lokubana kuba ndingasuki kwintsapho efumileyo kodwa ndikwazi nam ukufumana imfundo ngemali endiza mane ndiyibhatala kodwa ndikwazi ukuqhubeka ndiphila ubomi bam ndikwazi ukufezekisa amaphupho am.

Ngokolwazi lam ndimele ndiphathe isazisi, ukutsho i-ID, i-proof of presidence okanye iphepha echazayo ukubana ndihlala kule dilesi endizabe ndiyibhalisa kunye nemali yokugcina okanye yokuvula ikhadi. Ngamanye amaxesha noobhontsi bam ukuze bakwazi kunyatheliswa okanye baskenwe.

Ndikhetha ukubhatala ngekhadi. Andikuthandi ukuba nemali inintsi endiyikhuphileyo esesipajini ngoba kulula uba xa kulahleka ibhegi okanye isipaji ilahleke yonke, kodwa ukuba kulahleka ikhadi ndisenokwazi ukuba ndiyifumane imali, ndisenokawuleza ikhadi ndiyolivala ndize emva koko ndenze ikhadi elitsha. Kodwa ukuba imali ilahlekile okanye ndiye ndatsotswa akukho nto ingako endinokuyenza yaye ndivakalelwa ukuba imali iyakhawuleza ukuphela xa ezinkozo kuna xa isekhadini.

Abanalo ilungelo lokugrogrisa abantu abangakwaziyo ukubhatala imali ngoba kwabona abakho semthethweni. Ewe, ukuba sebenzisa kukuthatha umgcipheko kodwa ke abanalo ilungelo. Mna ndicinga uba abanalo ilungelo, fanele bafumane ezinye iindlela mhlawumbi zokufuna imali yabo kunokugrogrisa abantu.

Kungaxhomekeka uba yimalini loo mali ngoba ndingumntu osexesheni lokubana ndirhalela uthenga umhlaba okanye ndithenge izindlu endinokurentisa ngazo okanye ndokhe okanye ndiqale ishishini. Ukokha kwam ndokhe isakhiwo esisakundingenisela imali. Into efana nezindlu ezincinci zokuhlala, iflats, ukuze ndikwazi ukuzenzela imali ngakumbi. So, ixesha endikulo ngoku lixesha lokuba ndizame iindlela zokutyala imali, ii-investments. Kodwa ke ezibonakalayo. Into efana ne-business endiqinisekileyo into yobana izawuphuhla ngoba abantu basoloko beyidinga indawo hlala.

Ndingamcebisa into yokubana asebenzise uPayPal. UPayPal uyakwazi into yokubana uthumele imali kwamanye amazwe then loo mntu ukwelo lizwe uyakwazi into kubana aye kuloo bhanki ikulo ikwelo lizwe akulo ukuze kuthathwe laa mali ekuPayPal ifakwe ekhadini lakhe lebhanki ube wena mntu ukwelinye ilizwe uyithumele kuye. So, ndingamcebisa into yokubana asebenzise uPayPal.